Nangona ukustrimisha kuyindlela elula yokuzonwabisa kule mihla, zikhona iingxaki eziza nazo oku kustrimisha. Ukonga oyimali kuye kube nzima ngoba umntu kufuneke esebenzise imali eninzi ukustrimisha zonke izinto azifunayo, kungaphazamisa nabantwana ezifundweni zabo. Kungenza nokuba umntu xa esoloko estrimisha ehleli eyedwa, azikhethe ebantwini, aphelelwe ngumdla wokuba angenza nezinye izinto ezifana noba aphume adibane nabantu, enze imidlalo, njalo njalo. Kwanobuqhophololo nokubelwa iinkcukacha zakho, isenokwenzeka loo nto kukustrimisha.

Njengokuba i-solar sisebenzisa amandla elanga, loo nto iyandinceda ekucutheni iindleko zokuthenga umbane. Ngoko ke ishishini lam lisebenzisa iWi-Fi eqhaganyishelwe kwi-solar, andibinaxhala lokusilela emsebenzini owenziwa lishishini lam. Enye into endiyithandayo i-solar yinto yokuba ayinabungozi endalweni.

Eyona ndlela yokubukela ezemidlalo engatyabuliyo emalini kukubukela imidlalo kumabonakude endlini yakho okanye kweyomhlobo. Akukho zindleko zitheni noko xa uthe wena nabahlobo bakho oza kubukela nabo nidibanise imali yokuthenga iziselo nokutya eniza kuzonwabisa ngazo. Ukubukela imidlalo endaweni eyeyakho konga imali kakhulu futhi kukhuselekile.

I-router ndiyibeka egumbini lokuhlala ukwenzele unxibelelwano lweWi-Fi lufikelele kuwo onke amagumbi endlu. Andiyibeki ngasedongeni ngokuba oku kungavalela uqhagamshelwa lweWi-Fi. Yi loo nto ndiyenzele i-shelf ethe gabalala ukwenzela ingaphazamiseki.

Izixhobo ezihlakaniphileyo zinayo indima elungileyo eziyidlalayo ekwenzeni lula ubomi babantu kodwa ziphinde zibe negalelo ekudodobaliseni ingqondo yomntu ngokuba xa zisenza into oyicingayo, loo nto ithetha ukuba zizo ezikuthathela isigqibo. Abantu baza kuhamba bahambe bangasakwazi ukusebenzisa amalungu okanye ubugqi babo abadalwe nabo, into ethethayo ukuba izizukulwane ezizayo ziza kuzalwa zixhomekeke ngokupheleleyo kwezi zixhobo.

Iyinto entle ukufunda ulwimi ngeelwimi khona ukuze ukwazi ukunxibelelana nabantu ngabantu basehlabathini jikelele. Ndiyalithanda eli cebo likamzala, liphuhlile, kwaye lifundisa lukhulu ngezinye iilwimi kungekho mntu okungxamisayo. Akufani nokuya kufunda kootitshala babucala beelwimi apho ubhaliswa neemviwo. Kodwa ke akuphelelanga apho, kufuneke uzidibanise nabantu abathetha olo lwimi urhalela ukulifunda ukuze nabo bakufundise.

Ayikho into ephazamisa njengokuba ulibale iphasiwedi ye-router yakho. Loo nto ingaze indehlele. Kodwa ke ukuba kungenzeka oko, into yokuqala endinokuyenza kukuba ndifowunele inkampani leyo ndithenga kuyo iWi-Fi ndibaxelele ingxaki yam, ndibacele ukuba bandincede. Andiqondi ke ukuba abanokundinceda.

Namhlanje usuku lwam belungemnandanga kwaphela. Oko ndisokoliswa yiWi-Fi, isantya soqhagamshelwano sicotha. Ndizamile ukunyamezela ndacenga umsebenzi kodwa hayi, indlela endisokole ngayo nendisebenze kakubi ngayo. Andazi ukuba ibisenziwa yintoni ngokuba bekungekho nemozulu embi apho ngendisithi inokuba ibisenziwa yiyo.

Indawo apho kukho izithuthi zikawonkewonke yeyona ndawo elungele ukuba ndingafakela kuyo iWi-Fi esimahla yasekuhlaleni. Le ndawo ndiyithandela ukuba yeyona ndawo apha abahlali basoloko befikela kuyo nokuba bakhwelele kuyo izithuthi eziya emisebenzini, ezikolweni, naxa beye kukhangela imisebenzi, njalo njalo. Ngoko ke kubalulekile eluntwini ukuba nendlela elula yokunxibelelana nangokwenza uphando oluphangeleleyo, bazifumane lula iinkcukacha abazidingayo.